Ke bona e tlo sebetsa hantle makeisheneng haholo hobane ha ke sheba ditekesi haholoholo di tsamaya hona ba reng ke di-main street-ing o tholahala hore taxi ya di tsamaya diskontiri ha di kgone ho kena hona matlong a mang. Ha ke re haholo re sheba mabapi le ho na le dipula, ho na le pula e kgone ho beha hantle pela get ya hao, ke bona e le ntho e hantle e hailing nka re thusa haholo.

Ka nnete, ke bona ba ba tshwara hantle haholo. Ke na le ho elellwa haholo matekesi mona o thole mokganni a qalella botsa mme kapa ntate hore na o dula hole na kapa o dula kae e fole holenyana ke tla kgona ho ke o behe hona hekeng, o fihle hantle.

Motswalle wa ka tekesi ena e ke e palameng ena ha ke sekorokoro kannete esale ke kgutla ke tswa kwana toropong puong. E se le nako yona tlameha ke se ke la hae e ntse tsamaya sebaka jwale e ke mathata feela. mokgotsi wa ka.

Bona e le tshebetso e ehand hobane ha ke sheba ditekesi ke tsona haholo re bonang hore ditheko tse fatshe ha e tlao ditheko tse ding tse tshwanang le bo di-Uber. Theko tsa teng dibedile hodimo hape be di sokoleha hore e ka di thola. Hona menyetla ya teng o monate, o kore yona e tla o fehlisa hantle hekeng moo o yang teng.

Leeto la ka le leng le leeto le le telele haholo ho tla mona Gauteng ke bona ho le moferefere haholo, O tletse ditekesi, batho, ho tletse le batho seterateng mona.

He ha ne ke utlwa moya ho kena sefofaneng fesetereng ya ka ke ne ke tshohile haholo, e ke ipotsa hore jwale ho mona sefofane se wela ka nna se wela fatshe jwale ne ke tshohile ha kae ke re mona ke bona lefu la ka e re a se ke ile a ke rekile eo ke ipotsa jwang ene ele qalo ya ka ho palama nthwe.

Ee, batjhaki ba ka nka thabela ho baisa plekeng ya Sharpville eo moo ntho tse ngata tse etsahetseng teng tse tshwanang le apartheid ho batho ba bangata ba laka thunyetswa teng, ke moo nka thabela hore ba tlo bona batjhaki ba tsebe history ya rona ya Afrika Borwa ho like etsa ulung eng nakong tsa before nineteen ninety four. Mme e tla be ke itumetse haholo ha ba nka batla ba tlo lena, ba tlo bona le mabitso a batho ba bala Ka hlokahala matsatsing ao.

Le kae ntate ntate mosebetsi wa mona ne ke kopa tsela ya hore re santsane re ya kwana, e profinsing, e ngwe ya Kapa. Ne ke kopa thuso ka tsela, hobane re qeteletse re se re lahlehile e tlameha re tsamaile ka mona, re tsamaya ka mona nna jwale re bona e re lahlile haholonyana. So ntate, ha nka re thusa feela hore re tswelle, re be tseleng ya kgona hore re fihle hantle. Ntate wa ka.

Ho nahana dijo haholo ke tsona ntho tse nka di nahanang haholo ho di nka. Fumanahala bonolo haholo ho batho ba ntse ba imme hona.

Ho bohlokwa haholo ho patala di t-icket haholo ha o ya profensing ena kwana kapa o ya lefatsheng le leng le le kwana. Ho bohlokwa haholo ha o le mokganni, o di patale ho bontsha hore wa tswa ka hara province ena na o ya engwe kapo lefatsheng le leng.

Yona eng ama haholo hobane se re tlohetse hore theko tsa teng se lefatshe ha ba di se hodimo ntse re bone e ntse e tshwana. Le ha re tsamaya ka tekesi kapa hona re tla tsamaya ka yona. Sefofane.

Hanghang ha ke ka ba na le bothata hakalo, ho qetelletse ke sa isa karete e bohlale yona ebilane hape e thusa haholo hobane e etsa dintho di be bonolo. Hape e dula e dutse hobane e nyenyane ha e tshwane le dipampiri.